Kungamele athi ngilapha ngenxa yakho futhi lokhu kuphawula kwakungalungile, angabika imibono elihlukumezayo futhi asekele isisulu ngomusa nangokozwelo.

Ukukhunjulwa kwengoma kuthonywa ukuphindaphinda izingoma ezikhangayo namazwi aphindaphindwayo, ukuxhumana okungokomzwelo, izingoma ezixhume nezinkumbulo noma imizwa. Umculo nesakhiwo, izingoma ezilula ezihlelekile nokuvumelanayo, ukuhlobana kwezihlambu zamagama ezilandekayo noma ezixoxa indaba, lezi zici ziyahlangana ukuze zakhe izinkumbulo ezihlala njalo zomculo.

Ukuze ngenze umkhosi womculo ube yimpumelelo ngingakhombisa izinhlobo ezahlukene zomculo wendawo futhi ngimeme abantu abavela ezizindeni ezihlukene, ngenze umkhosi ube mnandi ngokudla kwasendaweni. Imisebenzi namathikithi athengekayo, lokhu kuzongisiza futhi kusize wonke umuntu azizwe amukelekile futhi efakiwe.

Lungela ukubulala umdlalo wenkundla yezokuxhumana ukuze uhlanganyele nezithameli zakho futhi wakhe abalandeli abathambekile, abagqugquzeli kumele babe iqiniso, bangaguquki futhi basebenzisane. Yabelana nokuqhukhethwa kwekhwalithi ephezulu okubonisa ubuntu nobuncwethi bakho, futhi ungesabi ukuhlanganyela nabanye noma ukugijima imiqhundelwano ukuze ugcine izinto zizintsha. Phendula amazwana, cela impendulo futhi ubonise ukwazisa ngabalandeli bakho, konke kumayelana nokwakha uxhumano nokudala umphakathi ophathelene nawe.

Ukuze ngixhumane ngempela nabantu abasenduze kwami ngifuna ukwenza ubuciko okumayelana nezinto ezibalulekile kubo, ngizosebenzisa umculo noma izitayela abangakwazi ukuzihlanganisa nazo futhi ngihlanganyele izindaba eziyiqiniso nezithembekile. Ngizophinde ngikhulume ngezindaba ezithinta umphakathi wakithi futhi ngisebenze nabanye abaculi bendawo ukuwenza okuthile okukhethekile ngempela.

Izinhlobo zomculo zihluke kakhulu komunye nomunye i-hip-hop imayelana nesigqi kanye nokugeleza kwezinhlamvu zomculo, umculo we-electronic-i unekusasa elimangalisayo nemisindo yawo ehlanganisiwe namabhithi aphindaphindayo. Umculo wakudala ngakolunye uhlangothi ungowendabuko kakhulu nama-orchestra awo kanye nokuvumelana okuyinkimbinkimbi, uhlobo kalunye linevayibhi yalo ehlukile.

Abagqugquzeli balinganisela uhlobo lwabo lo muntu siqu kanye namagugu nezimfuno zezintengiso ngokusebenzisana nemikhiqizo ehambisanayo ukubeka imincele, nokuba iqiniso, nokuba sobala. Babeka phambili ukuthenjwa kwezithameli ngokuhlala bethembekile ezwini nephimbo labo, nokudala okuqhukhethwe okuxhasiwe okuzizwa kungokwemvelo futhi kunenhlonipho. Lokhu kusiza ukugcina ubuqotho nokwakha ukwethembana nezithameli zabo.

Oh mnganami, nijabule kakhulu nina basha niwuthokozele umculo njengami uyazi noma nini lapho ngizizwa ngidangele noma ngidinga inkampani ethile, ngifaka izingoma ezipholile. Ngikhuluma ngomculo wezinsimbi njengo-piano noma isiginci, noma imisindo ethile yemvelo, ipholile futhi enokuthula, uma ngiyilalela ngizwa sengathi ngikhathazekile emhlabeni, uyazi ukuthi ngihamba kude, sengathi ngihamba emhlabeni. Futhi ngizizwa ngikhululekile futhi nganelisekile, ngifisa sengathi ngingaba nani nonke ukuze nijabulele ndawonye.